Umhlobo wam xa enokufuneka ukufaka isicelo se-credit card ebhankini yakhe into endinomcebisa yona yeyoba, Thandi mhlobam xa ufuna ukufaka isicelo se-credit card ebhankini yakho kumele wazi ukuba uzawukwazi uyibhatala kwaye wazi ukuba umsebenzi owusebenzayo awuzuphela .

Abantu badinga i-credit card kuba befuna imali ethe xaxa. Imali eza kwenza ukuba bakwazi uphila mhlambe into engangenyanga, bakwazi ukuthenga ukutya endlini, bakwazi uthenga iimpahla.

Ndingaziva kakubi kakhulu xa kunothi ndifuna ukwenza isicelo setyala ibe igqinamba yamatyala wam ingavumi. Kungabuhlungu kakhulu ndingaphatheka kakubi.

Xa ufuna ukuvula iakhawunti yebhanki entsha kumele ube neleta ebonisa apho uhlala khona ene-address yakho kwaye nesazisi sakho saseMzantsi Afrika.

Abantu baye badinge ikhadi ledebithi kuba kule mihla siphila kuyo ngoku imali kumele ihlale ebhankini, imali ayihlali endlini ukuze ikhuseleke yingakho abantu babenze ama-debit card.

Ngokoluvo lwam ndicinga uba ibalulekile into yokuba umntu umntu avelise ubungqina bedilesi xa evula iakhawunti ukwenzela ukuba kwazeke apho ahlala khona. Noba iakhawunti yakhe kungenzeka ibe yiakhawunti yomgunyathi uyakwazi uba bayakwazi ukuba bafumane apho ahlala khona.

Xa i-ATM inokugwinya ikhadi lam le-debit card ndingaziva kakubi kuba kweli xesha siphila kulo awunawuthemba nantoni na. Kusengenzeka uba ikhadi lam ligwinywa yi-ATM nje kuba kunobuqhophololo obenzekayo apha ekuhlaleni okanye ke ingangandiphathi kakuhle loo nto leyo kangangokuba ndingenza isiqinisekiso sokuba ndiyalivala ikhadi lam.

Xa i-A-TM inokugwinya ikhadi lam ndikhupha imali ndingafowunela ibhanki yam ndibacele ukuba balivale ikhadi ukwenzela ukuba kungabikho kwanto eyenzakalayo ekhadini lam ngoku lisatshone e-eyithiemini.

Umalume wam xa enokufuna ukuvula iakhawunti ndingamcebisa ukuba aye ebhankini kwaye avuke ukuba ibhanki iyagcwala, aphathe isazisi sakhe nobungqina be-address yakhe.

Ndingawashiya amanzi ndiphume ndiyofuna i-ATM ekufutshane apho ndizawukwazi utsala imali yam khona.

Xa ndinokutsalelwa imali eakhawuntini yam ziinto endingazaziyo ndingaya ebhankini yam ndiyokubuza kwaye ndicele ukuba imali ibuyiselwe ibuyiselwe eakhawuntini yam kuba ithathwe ngokungekho semthethweni.

Mna ndiye ndithande ukubhatala ngekhadi ukogqitha ukubhatala ngemali. Kule mihla siphila kuyo akulunganga ukuba uhlale uphethe imali esandleni.

Mna ndithemba ndithemba ibhanki ukogqitha ukuhlalisa imali endlini kuba loo nto leyo ikutsalela izikrelemnqa.

Ndingamxelela utatomkhulu wam ngokubaluleka kokubeka imali ebhankini, ukubeka imali ebhankini kukhuselekile kunokubeka imali phantsi komatrasi kwaye ebhankini kuneakhawunti apho ayothi anothi avule khona ugcinomali lweakhawunti afake imali imali ezampha inzala.

Ndingambuza ukuba uyivule njani iakhawunti online kwaye iminyaka yakhe ingekavumi kuba kaloku eMzantsi Afrika kumele uzimele xa uneminyaka elishumi elinesibhozo.

Iindlela ezohlukeneyo zofaka imali ebhankini kukuba ungene phakathi ebhankini uncediswe ngoosisi bebhanki, bakufakele imali bakuthumele imali okanye uthumele imali e-eyithienmini okanye usebenzise ifowuni yakho, usebenzise ii-app zakho zefowuni ukwazi uthumela imali kumntu ofuna ukuthumela imali kuye.